Ee, ke nahana hore ho kena kereke ho molemo. Hobane ha o kena kereke, o ba na le sebaka seo eleng hore o ya ikutlwa hore mona teng ke lokela ho ba teng. Mona teng ke moo ke tshwanetse ke be teng. O tseba haholo ka tsa ntate Modimo. Ebile wa bona hore ha se wena o le mong o na le tumelo ena le batho ba bang. O bolela ka hara kereke, bophelo bao ka ofela o phela ka hare ho kereke. Ditshiu tsa hao tsa bophelo di tla botswa le ka hara kereke.

Nako eo mosadi a lokelang ho e dula ha hlokalletswe, ho fapana ka diboko le hore na batho ba diboko tseo ba ana eng. batho ba bang ba dula nako e ka etsang dikgwedi tse tharo, ha ba bang ba dula nako e ka etsang dikgwedi tse tsheletseng. Dintho tseo a lokelang a seke a di etsang, ke hore a se ka etsa thobalano, ke hore a seke a dula kapa hona ho etela metseng ya batho nako e telele.

Sena se bakilwe ke hore mahaeng ha ngata ho na le dithaba, ho na le meru, ho na le dinoka. Ke ka hoo dikolo di sa kgoneng ho hawa dibakeng tse hantle tse haufinyana le batho. Hape sena se bakwa ke hore disebediswa tse sebetsang bakeng sa ho aha dikolong, dithekong e hodimo haholo. Ke ka hoo dikolo di bang hole le moo batho ba dulang teng mahaeng. Hape sena se bakwa ke hore batho ba dulang mahaeng ha ba ba ngata ka palo. Ke ka hoo, e ka sekolo se hole hobane metse ya phatlalla le sebaka seo e leng moo e leng mahaeng teng.

Eya, ke bona e le bothata ha batjha ba bangata ba dula ditoropong, ba sena nako ya ho ithuta ho baholo ka setso mahaeng. Batjha ba itebala ha ba fihla ditoropong, ba lebala moo ba tswang, ba lebala hore bona ke bo mang. Ba lebala meetlo, ba lebala le setso sa bo bona. Hona ho tlisa kotsi bokamosong, hore meloko e meng e tlo rutwa ke bo mang meetlo le setso.

Ke pina ya dumelang bakwena ka tau ya Matshekga. Ke yona pina eo ke ratang mminong ona wa setso wa Sesotho. Ke ke rata morethetho wa teng, ebile ke rata le hore e na le melodi e mengata e etsang pina e be monate.

Ke nahana ke hobane mobu oo ho nang le mabitla kapa ho lebitla ho ona, ke mobu o batang. Hobane motho ha se a hlokalletswe, e se e le moya fela o rerang. Ke ka hoo, moya ona o ka ba le kotsi ho ngwana. Ke ka hoo mokgatjhane a sa kgothalletseng ho hata mobung o jwalo.

Mesebetsi ya bona ke ho rehella ngwana. Ke hore ba fe ngwana lebitso le leng hore le ne e le la mang mang eo e seng e le nkgono kapa ntatemoholo. Ke ka hoo ho tla be ho thwe lebitso lebe ke seromo. Kapa lebitso le letle ke thoriso.

Tjhe, ke bona lebollo la hona jwale le se le sena molemo.

Hona ho bolela hore, mosadi o tshwara ka thatha le ha ho le thata. Ho na ho bolela hore le ha ho le boima, mosadi o ya ema a bone hore na o nka eng oe kopanya le eng. Ho bolela hore le ha ho nyolosetsa mosadi ha fellwe ke maqheka. Mosadi o dula a bona hore o etsa leano jwang. Ke se bolelang ha ho thwe mosadi o tshwara thipa ka bohaleng.

Ke ka eletsa Morena hore a shebisise, a hlahlobe, mme a lekodisise mahlakore a ditaba ka bobedi. Hore atle a tsebe ho ba na le tharollo e leng hore mahlakore ka bobedi a e thabela.

Ke bona ho sena bothata. Hobane tjhelete ha e le siyo ha eyo. Ke ka hoo ho nkuwang matsapa a hore ho mpo ho lokiswe lekoko la kgale. Mofu ke dumela hore le yena moo a leng teng, o tla be a bona maemo hore maemo a jwang. Ebile o a tseba hore o sile maemo a le jwang nakong eo a ne a santsane a phela.